UMzantsi Afrika wasingatha itumente yehlabathi yombhoxo ngo-nineteen ninety-five waze wasingatha itumente yehlabathi yeqakamba ngo-two thousand and three, wandula wasingatha itumente yehlabathi yebhola ekhatywayo ngo-twenty ten.

Ukujongana nemicelimngeni yokuqala ishishini kokokuba ndizame ngandlela zonke ukunyamezela, ndandule ukuzama ngandlela zonke ukupapasha ishishini lam ukuze lifikelele kubantu abanintsi. Ukuzama nokuqinisekisa ukuba ingeniso endiyenzayo ndiyayigcina kwaye ndiphinde ndiyifake kwishishini eli ukuzama ukukhulisa lona.

Ukuba yinxalenye yezemidlalo kukufundisa ukuba ube ngumntu onyanisekileyo, ube ngumntu oyithathela ingqalelo into oyenzayo kwaye ube ngumntu oyikhuthaleleyo into oyenzayo. Ezo zinto ke ziye zimfundise umntu ukuba akwazi ukusebenzisana nabanye kwezemidlalo kwaye akwazi ukucingela abanye abantu. Ezo ibe izizakhono ezithi zifuneke kumntu ozokuba yinkokheli okanye okwindawo yobukhokheli. Ngako oko ke ezemidlalo ziyakwazi umfundisa umntu ezo zinto.

UIkudlala imidlalo kungaluncedo kakhulu ulutsha ukukwazi ukuphilisana nabantu abaneemvelaphi ezahlukileyo ngendlela yokuthi ezemidlalo zihambe zikudibanise nabantu abahlukileyo abasuka kwiindawo ezahlukileyo, abenza izinto ezahlukileyo. Umdlalo ukudibanisa nabantu beendawo ngeendawo loo nto ikwenza ke ngoku ukwazi ukufunda nokwazi ukubona ukuba bazenza kanjani bona abantu izinto ukukhomperisha kwindlela bona abazenza ngayo.

Oyena mdlali ubalaseleyo obhinqileyo wetenesi okanye wentenetya nguSerena Wlliams kuba wabamba iitumente ezinintsi zeGrand Slam ukogqitha nawuphi na umdlali wetenetya obhinqileyo. Lo mdlali uwine iitumente ezininzi kwaye ngoyena ubonwa njengomdlali ubalasele kakhulu kunabo bonke.